Hi leswaku evuton'wini munhu wa hluriwa, a tlhela munhu i wa hluriwa a tlhela a a a tsandzeka evuton'wini kambe swi lava ku amukela. Ku u ta kota ku rivala hi swona i tiyimisela eka vumundzuku lebyi nga ta hlangana na swona ka vumundzuku bya wena. Loko u hluriwile eka mitlangu swi kona leswi u nga hluriwa hi mhaka swona, kutani swi lava u tirha hi matimba ku kota ku u swi endla hi ndlela ya le henhla ku tlula lava nga ku hlula endzhaku. Loko wo tiyimisela hi ndlela yaleyo ku fana na ku train-a nkama hinkwawo, u nga kota ku hlula munhu loyi a nga ku hlula eka swa mitlangu kumbe team-i leyi nga mi tlula endzhaku.

Ina va kuma ku xiximiwa loku va ku faneleka hikuva va tirhe hi matimba, va tirhe leswi ni nga swi hlaya eka question-i eka xivutiso lexi na ku hundzaka leswaku va ku na leswi hi swi vitanaka team work, va tirhe va ri nyandza yin'we ku kota ku fikelela leswi va swi lavaka. Va ti kume va ri karhi va train-a va tiva leswaku va tlangisa ku yini, kutani va kota ku hlula matiko ya misava ku za va ta va ta fika laha va nga kona. Kutani swa fanela leswaku sorry swa fanela leswaku va xiximiwa hi misava hinkwayo, hikuva leswi va nga swi kuma va swi tirherile hi matimba swinene.

Swihangalasamahungu eka nkama ka nkarhi wa sweswi hi leswi swi vitaniwaka TikTok ni Facebook hi swona swi endlaka leswaku swihangalasamahungu hi xihatla switirhisiwa leswi ku nga ti app swi kota leswaku hambi u nga lavi nchumu u vona tivhidiyo ku hlekelela wa hlangana ni video ya mahungu yo saseka kumbe yo biha swinene u hatla u mativa hi xihatla kutani swihangalasamahungu leswi hi swona swa nkoka swinene.

Ina swa pfuna hikwalaho ka ku loko va nghenelela swa mitlangu va endla leswaku miehleketo ya vona yi kota ku tiyimisela eka xirho xo karhi yi endla leswaku loko va ya wisa yi kota ku yi tirha kahle yi endla na leswaku loko va swi tiva ku eka mitlangu yo karhi ku fana ni mitlangu ya bolo va fanele va tirha hi matimba ku wina ntlangu walowo kutani na le ka tidyondzo loko va fika eka tidyondzo va ta tiyimisela ku wina ku va ta kota ku hlula tidyondzo va ya eka ntanga leyi taka.

Vurhangeri bya mitlangu hileswaku varhangela mitlangu yo karhi hi ndlela yo saseka va endla leswaku mitlangu yi va ni milawu yi yi mitlangu leyi kutlangeriwaka yona yi tshama yi basile ku hlengeletiwa mali ya ku va ku va ni switirhisiwa swa mitlangu yo karhi kutani loyi mina ndzi n'wi tivaka ndzi tiva dokodela Ivan Khoza Na McKenzie.

Eswikolweni swa hina hi tlanga bolo ya mavoko naswona i swa nkoka ku landzelela milawu u nga tshuki u tirhisa milenge ku tirhisa mavoko ntsena i swa nkoka ku hundzisela bolo hi ku hatlisa naswona u nga yi khomi ku tlula timinete tinharhu.

Yi vuyeriwa hileswaku lava xavisaka swo xavisa tanihi hi swiwitsi mazambani swin'wana swo tala swakudya swa ku fambisana ni vuswa tinyama va kota ku swi endla eka mitlangu yo fana na leyi humelelaka etikweni kutani sweswo swi endla leswaku etikweni ro karhi kumbe leri ku tlangiwaka rona bolo mitlangu ku va ni mindyangu leyi tlelaka yi dyile swakudya.

Mina hi ku vona ka mina u nga ri navetisa hinkwakonkwako ngopfungopfu eswitarateni laha ku tlangiwaka mitlangu yo hambanahambana eka yona u teka maphepha lama u nga endla swinavetiso swa wena udya mara ta kona ku navetisa swinavetiso swa wena hinkwaswo ka swona.

I timhaka ta ku va hava swo hungasa hi swona. Loko a vo va ni swona a va ta ya va ya endla swona, kambe van'wana i ku va va tsakela timhaka ta vurimi ngopfu. Loko munhu a rhandza vurimi u ta rima hi ku hi ku swi rhandza.

Xo sungula ndzi nga endla leswaku ematikoxikaya ku va ni xikontiri leswi hi swi vitanaka ku i tar road. Ndzi endla leswaku etindhawini ta mitlangu ku byariwa grass-i leyi nga ta hamba yi cheletiwa. Ndzi endla loko swi ri mfumo ndzi nyikile mali yo karhi, ndzi endla leswaku ndzi xava switirhisiwa leswi nga ta tirha ku cheleta, mali leyi nga ta thola vanhu, ku tlhela ku va ni darata leyi nga ta sivela ku swifuwo swi nga ngheni swi dya grass-i. Xin'wana ndzi nga endla leswaku ku xaviwa tibolo, ti-spot light, ni swin'wana swo tala leswi faneleke eka mitlangu.

I ku tshama e phakeni ni murhandziwa wa wena, kumbe wena ni vanghana va wena. I ku endzela tindhawu leti u ti rhandzaka ta mitlangu ku tlanga mitlangu ya ti-game leyi u yi tsakelaka swinene.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka swinene hileswaku loko u nga dyondzekanga wa swi tiva swa vurimi kambe a wu swi tivi hi vundzeni. Ni switsongwatsongwana leswi swi nga ta dlaya vurimi bya wena tanihi mavele u nge swi tivi. Kambe loko u dyondzekile wa kota ku swi tiva na ku xava tikhemikhali ta ku swi sivela, kumbe ku ti endla loko u dyondzile vurimi hi ku ya endzeni ka byona.

I mitlangu yo fana ni jumping castle. Mitlangu leyi yi nga endlaka leswaku loko ku tlanga vana va ri voxe, va nga ri na mutswari etlhelo swi nga endla leswaku vana va vaviseka.

Swi nga pfuna hileswaku va ya etindhawini ta mitlangu va ya tlanga swin'we, va hlekelela va vulavula hi leswi va swi rhandzaka. Kutani swi ta endla leswaku vunghana byi tiya swinene.

Ina wu nga pfuna ku endla vanghana lavanene tanihiloko u endla vanghana hikuva u vulavula na vona, etindhawini ta mitlangu ni ndhawu leyi ku hangalasiwaka eka yona.